Amathraga angakhamba ngebelo elihlukahlukeneko kuya ngendawo akhamba kizo. Endleleni ekulu amathraga angakhamba ngebelo elimatjhumi abunane ukufika kwalikhulu nge-iri. Endleleni esemadorobheni amathraga angakhamba ngebelo elimatjhumi amane ukufikela kwalitjhumi nasithandathu nge-iri. Endaweni lapha kwakhiwa khona angakhamba ngebelo elimatjhumi amathathu kufikela kwamatjhumi amahlanu nge-iri. Endaweni lapha kuneenkolo khona nofana endaweni hlangana neenkolo amathraga angakhamba ngebelo elimatjhumi amabili kufikela kwamatjhumi amathathu nge-iri.

Ubuhle ngabatjhayeli abathatha amakhambo ngeenkoloyi zabo. Bakhamba ngesikhathi abafuna ukukhamba ngaso, bakhamba bangakaminyani bebazifakele umoya otjhisako nomakhaza. Bakghona nokwenza izinto zabo ngombana bathola isikhathi sokuba bodwa, bangathembela eenkoloyini zabo.

Ubuhle bokukhamba ngebhesi. Kubiza inani eliphasi, begodu ibhesi yehlisa nesiminyaminya seenkoloyi.

Iintjhijilo abavamise ukuhlangabezana nazo abantu abathatha amakhambo ngeemphaphamtjhini. Kuyabiza begodu kuba nesikhathi sokuhlolwa kokuphepha. Ukujanyiswa nofana ukuhlehliswa kwekhambo. Ukukalelwa kwemithwalo elayitjhwako. Ukungahlali ukhululeke, uhlika umzimba koke namathambo

Iye ngibona kumbono omuhle ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela

Yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade ngiyibona ikhambisana kuhle nalobubujamo bomnotho umphakathi

Ukuphepha kwami lokha umtjhayeli navane atjhayela endlaleni eyande ngamatrogo, athutha iphahla kuba kuncani khulu.

Ubudisi bokukhamba nge-Uber ngilobu. Iintengo azikajami endaweni yinye. Abatjhayeli abatholakali lula begodi kunekinga yokuphepha, abatjhayeli bamalanga la nofana abatjhayeli bama-Uber sele bagalaja abantu khulukhulu bengubo. Nokuziphatha komtjhayeli.

Abantu bengubo bahlangabezana nemiraro yokuhlunguphazwa eenkhweleni i-Uber nofana i-Bolt. Abatjhayeli babamba ngaphandle kwemvumo yabo begodu bayabakata bababulale bayobalahla lapha kungazi muntu

Iye kuyasiza ukubandula umtjhayeli wethraga elithutha ipahla ngekambiso ekufuze ayilandele ukuqinisekisa

Abogogo nabomkhulu kufuze baphathe abomazisi lokha nabayokukhwela

Awa akukaphephi ukuthi ithraga elikhulu lingene eendleleni ezihlangana nenemakhiwo

Abaphathi bamabubulo weembhesi kufanele baqinisekise bona abakhweli bayaphepha ababinomraro wezokuphepha, begodu ukutjhayela ebusuku akusilula njengalokha nawutjhayela emini, iingozi zibazinengi abatjhayeli bayadinwa.

Nasikhwele ngeteksini siyaminyana, siminyana khulu.

Njengomtjhayeli wethraga elayitjha umthwalo namkha ipahla eyingozi kufuze ulandele imithetho yendlela. Uqinisekise bona umthwalo nofana ipahla eyingozi ihlezi kuhle. Kufuze use-ithraga kumakhenikha ayihlole bona isese rerhe na. Kufuze usebenzise amalayidi wethraga ukukhuluma nabanye abatjhayeli kunye nabantu abakhamba ngeenyawo. Nawulayitjha ipahla eyingozi kufuze ulandele imigomo nemithetho yakhona. Kufuze uhlale uphapheme uqale indlela, begodu kufuze uhloniphe abanye abantu abakhamba nofana abasebenzisa indlela leyo.

nofana i-Bolt iyawavula amathuba womsebenzi ngombana esikhathini esinengi abatjhayeli bama-Uber nofana bama-Bolt bathathwa kilaba abahlezi emakhaya abangaberegiko kodwana baneencwadi zokutjhayela.

njengawo woke umuntu oberegisa ibhesi ukuya endaweni kungaba likhambo elide nofana ngelifitjhani koke kuyafana.

Abatjhayeli bamatekisi bayasitjhayelela barhamulile.

Kungaba mano nofana kungaba mcabango omuhle khulu loyo nange amateksi nofana amatekisi angenzelwa wawo umzila wodwa endleleni khona angazokuliya ezinye

Abatjhayeli abavamise ukutjhayela ibanga elide lokha nabathatha amakhambo ebusuku bayadinwa, begodu abatjhayeli kuhle ebusuku ngombana kusuke sekumnyama.

Bezulu bunomthelela omumbi khulu emabubulweni weembhesi ezikhamba ibanga

ezivamise ukuhlangabezana nabatjhayeli beembhesi ezikhamba ibanga elide. Kukobana abatjhayeli bayadinwa, begodu bakhamba ibanga elide ngaphandle kokuphumula nokudla. Okhunye batjhayela kuze kurhwalale ngaphandle sele kurhwalele akubi lula bona batjhayele, ingozi zingaba zinengi.

Umphakathi ungenza lokhu ukuthuthukisa iinkhwelo ama-Bolt. Bangakhuluma kuhle ngabatjhayeli be-Bolt. Bangathumela abantu kumtjhayeli abamthembileko notjhayela kuhle. Bangabelana ngazo iinkhwelo lezi eenkundleni zokuthintana bebaveze nokuphepha nofana bebafakaze bona kuphephile ukUberegisa iinkhwelo lezi.

Abatjhayeli bamathraga abatjhayela ibanga elide kufuze nofana kufanele bakhambe

Nasi imibandela engabekelwa abatjhayeli bamathraga eendleleni ezinekungu. Kufuze behlise ibelo eendleleni ezinje. Kufuze basebenzise nofana bayilandele kuhle imithetho yendlela leyo. Kufuze basebenzise amalerhe wama-hazard ukwazisa abanye

Isibalo samathraga aphula umthetho endleleni i-N one singale ngaphezu kwekhulu linye.

Kuliqiniso bona amatraga kufuze angalayitjhi umthwalo namkha ipahla edluleleko ngokwenani nangobudisi.

Urhulumende wanikela abatjhayeli bama-Uber nama-Bolt impepha ezisemthethweni zokuthutha abantu njengezinye iinthuthi.

Kubathinte khulu abasebenzisi beenthuthi zomphakathi ukoniwa kwemithangalasisekelo

Babizwa ngabomageza.

Iye kufanele amapholisa abafune abomazisi abakhweli beentekisi ezecele ngale

Okuhlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini, kuvuka ekuseni khulu ngamalanga, begodu nebhesinapho awuhlali kamnandi kunokuba nesiminyaminya.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri, kukobana kuba ne-dust, injalo-nje ingasi bangela ikinga yesifuba.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni, kuyokwenza izinto zibelula, angekhe kusaba nesiminyaminya, begodu akekho umuntu osazokuliyeka.

Nawuphathekileko ngaphakathi kwebhesi ekhamba ibanga elide, kufuze ubawe umtjhayeli nanifika estopeni nofana lapha ibhesi ijama khona ihlise abanye, ubawe ukuhlika uyozithuma.

Unobangela wokuthi kukhuphuka imali yokukhwela kwembhesi, kukhuphuka kwe -petroli.

Abantu bakhetha iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi, ngombana nawunekoloyi ethi wena, nofana nawunekoloyi ezijameleko, wenza into ngesikhathi ofuna ngaso, begodu akunasiminyaminya, begodu ukhamba emzileni ofuna ukukhamba kiwo.

Intengo yeembaseli iwathintha ngendlela emasikizi, amahlelo wokukhamba nanyana wamavakatjho womndeni wami, ngombana malanga la, intengo yeembaseli awa, ikhuphukile ibiza khulu.

Indlela abatjhayeli beenkoloyi abathintekako ngayo, nakutholakala bona intengo yeembaseli ikhuphuka bangakatjheji. Kubangendlele enye bayamangala bathwala imikhono ehloko, ngombana nayikhuphuka ayikhuphuki kancani, ikhuphuka khulu.

Iye mina ngibona kulungile bona urhulumende alawule intengo yeembaseli, ngombana kuvezelwa woke umuntu, bebayazikhupha neenzathu zokobana kubayini ikhuphuka, nofana yehla, akunaburhirikitjani Nazikhuphuka zikhuphukela woke umuntu, akekho ekhethululwako

Iinzuzo ikhona ngokungasebenzisi iinkoloyi ezincani ezizijameleko, ngombana wonga intengo yeembaseli, nofana wonga imali, ngombana iintengo zeembaseli malanga la, selezibiza khulu.

Ukubanekoloyi kusidosisa kanzima isabelo semali, ngombana intengo yeembaseli ayijami endaweni yinye, begodu ikoloyakho ingaphuka ungakalindeli, kukose bona uyisekumakhenika.

Abantu bangonga ipetroli ngokusebenzisa iinthuthi, zomphakathi ezifana neembhesi namatekisi.

Intengo yeembaseli igcina seyenza bona abantu bangasakghoni ukuthenga ukudla okwaneleko, ngombana intengo yeembaseli ibiza tle.

Awa angicabangi bona kulungile bona abafundi bayeenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko, ngombana akusiwo woke umfundi ozokukghona ukubanemali intengo yeembaseli, begodu inani nofana imali yentengo yeembaseli ikhuphuka qobe lilanga. Iinthuthi zomphakathi ngizo ezingalunga, begodu zabebavikela ne-Ozone layer.

Iye abantu kufanele bakhuthazwe bona bakhwele iimbhayisigila, esikhundleni sokuberegisa iinkoloyi zabo. Lokho kuzobasiza ekongeni imali.

Awa ngibona kungabingcono, ngombana ziyabiza, begodu negezi iyatlhagaisa ekhethwapha angeze zalunga.

Intengo yeembaseli ithinta abatjhayeli bamatekisi ngendlela enye, ngombana ibenza nabo bakhuphukise amapreyisi, begodu bayazi bona ukukhuphuka kwamapreyisi kiyatjho bona inani labantu ebebakhwela amatekisi lingancipha.

Awa angeze kwasebenzeka mhlokho, ngombana abantu abanengi ebasebenza eendaweni ezikude ezifuna zona iinkoloyi ezabezingakhambi mhlokho. Inengi labantu lingaloba imisebenzi.

Intengo yepetroli eendaweni zemakhaya, ihlukile kunale yeendaweni zedorobheni, ngombana eendaweni zemakhaya iyabiza kodwana, ayibizi njengalapha eendaweni zemadorobheni.

Intengo ephezulu yepetroli eendaweni zemakhaya, eendaweni zemakhaya akusingubani nobani oberegako. Abantu ababeregako nofana abasebenzako bayabalwa lemirholwabo be-ayithitjha. Ye-ke sele intengo ibaphezulu yepetroli, kuyabakosa bona banciphise ekudleni, bangasathengi ukudla ngendlela ibebakuthenga ngakho, begodu nezinye zezinto zabo ziyajama.

Abotitjhere kufuze bafundise abafundi ukonga ipetroli ngendlela nasi, kufuze batjele abafundi bona ibanga elide kulapho ungaberegisa khona ikoloyi, kodwana nawuya eduza, usungaberegisa ibhayisikili, nofana ungakhamba ngeenyawo, akusiyoyoke nofana akusilo loke ikhambo elifuna ikoloyi.

Ubungozi bokusebenzisa ipetroli engasisemthethweni, nenganamandla aneleko, ikoloyi kungabalula bona ilumathe umlilo ngokuphazima kwelihlo. Okhunye ikoloyi ingaphuka ngaphakathi, nofana izinto ezingaphakathi kwekoloyi zingaphuka bezingasalungiseki.

Kungithinta khulu ngombana amathikithi sele abiza imali ephezulu.

Ngicabanga bona imali esiyikhuphako le akusiyo yeembaseli kwaphela, ifaka hlangana ukulungiswa kweembhesi nokhunye okungabasiza ukwenza iimbhesi zabo zibe sezingeni bekube lula nokukhamba ngazo amabanga amade.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kubalimaza khulu abakhweli bazo ngeenkhwanyeni.

Ikambiso engingathanda ilandelwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi ngile.

Ngokuya ngami kufuze kuqalwe ubujamo bomnotho ngaleso sikhathi, bekuqalwe bona abakhweli ibalimaza kangangani iindaba wokukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi.

Iye, urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula iintengo ezibhadeliswa abakhweli.

Iye, ukwehlisa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emisebenzini.

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana vane kubujamo.

Ngibona ukuthi bayacatjangelwa abantu abadosa emhlweni nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi.

Intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade, angiyiboni ikhambisana kuhle nalobubujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye, ngibona kumbono omuhle ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Kufuze bona nabaya yokuthenga amathikithi wokukhwela iimbhesi, baphathe abomazisi babo ukuveza bona vele sele barhola ipentjheni.

Iye, kufuze baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo ntanzi ngaphambi kokwehliselwa intengo yokukhwela iimbhesi.

Abakhweli abarhola umndende kungabasiza ngokusebenzisa imali ebehliselwe yona bona benze ezinye zezinto eziqakathekileko njengokuthenga ukudla kunye neenhlahla.

Abogogo nabobamkhulu kungaba kuhle nange bangafunyana isaphulelo samaphesente alitjhumi.

Iye, iinkhamphani zeembhesi zibatjheja ngokwaneleko abakhweli bazo.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

Awa, iimbhesi azibafikisi ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlala eendaweni zemakhaya.

Abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle abakhweli babo.

Iye, iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni, zisebenza ngefanelo begodu zanele.

Iye, kuyasebenza ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni.

Unobangela wokobana iimbesi zibe nendlela yazo lapho kukhamba zona zodwa, kukobana abakhweli bazo ukufika emisebenzini yabo ngesikhathi begodu kuze ukuphunguleka nomjeje emarobodweni abekho angazokuliyeka.

Iye, indlela ekhamba iimbhesi iyaba nemigodigodi njengaleya ekhamba amathraga athutha iimpahla.

Kukatelelekile bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri.

Isilinganiso sebelo ekufanele sibekelwe iimbhesi eendleleni ekhamba zona zodwa, makhilomitha amatjhumi abunane ukuya kwalikhulu nge-iri.

Umtjhayeli webhesi ofika ngemva kweskhathi lapho kukhwelwa khona ibhesi kufuze indaba le ibikelwe ikhamphani ayisebenzelako ngibo abazoyirarulula.

Okuhlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini kuvuka ekuseni ngamalanga nebhesini lapho awuhlali kamnandi kunokuba nesiminyaminya.

Okumbi ngokukhamba kwebhesi endaweni enganasikontiri kukuthi kuba nethuli injalo nje ingasibangela ikinga yesifuba.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni, kusiza ngokuthi kuzokwehlisa isiminyaminya evane sibekhona. Kuyoba kuba lula bona bafike endaweni abayakizo ngesikhathi, nenani labantu abafuna nofana abasebenzisa iinthuthi zomphakathi lizokukhuphuka bekwehlise nokukhula kwe-carbon.

Kuneembhesi zamabanga amade ezinazo iindlwana ezincani ungasebenzisa zona nofana ubawe umtjhayeli bona ubawa uhlike uphathekile. Nawukhamba ngebhesi ibanga elide esikhathini esinengi abatjhayeli bayaba neendawo lapho bajama khona bona abaphathekile bakhululeke.

Unobangela wokuthi kukhuphuka imali yokukhwela ibhesi intengo yeembaseli.

Nasikhamba ngamateksi siphatheka kamnandi bese siphatheka kuhle ngombana isiminyaminya asibisinengi begodu sihlala sikhululeke.